Ka tse kamoka go ya mading seo go nang sone, madi a o kry-a kgwedi le kgwedi le gore wa dirise dikoloto tsa gago le gore go busa madi a bona.

Tshwanetse go akanya le madi ao a amogelang kgwedi le kgwedi kgotsa o tla kgona go patela sekoloto, a o tla kgona go itlela morago ga go patela sekoloto seo, o tla kgona ke go sa feleletsa sekoloto seo. Dikoloto tse di farologaneng mme fa o tlhopha, tshwanetse go tlhopha ka mokgwa o wena tla kgonang go duelela morago madi ao.

Tsela eo dirang kopo ya karata ya sekoloto ka gore o fitlhelele gore o ne o sa kgone go patela sentle, nakwe kgutshwane o tlhoka karata ya sekoloto, fa go ntse jalo ba gofa yone ka ntlha ya yone hisetori eo ya gago.

O fitlhele e le go dira yona karata ya sekoloto o sa tla ka dipampiri tse di feletseng tse di maleba, o fitlhela gape hisetori ya gago ya ga adima dikoloto tsa gago e se e e maleba. O fitlhele gape o sa kgone go itlamela kgotsa go kgona go patela dikoloto tse dingwe morago ga go patela dikoloto tse di rileng.

Go botlhokwa thata go itse gore o itsenya mo teng ga eng, go botlhokwa thata gore ka moso ba tlhoka eng go tswa mo go wena. Go botlhokwa thata go itse goreng madi a tla be o a patela, fa o a patela fitlhelle mme gore a tsala madi a mang goreng, gore ga o ya go patela madi tshwanetse go ke ka moo o tshwanesteng go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto.

Motho a ka itse gore, go tsaya karata sekoloto tlisetsa sekoloto se seng mme fela, go gongwe ba ka tla ithusa mme fela ga ba kgona go dirisa madi sentle. Karata ya kopo ya madi e ka kgona go thusa batho ba le bantsi, mme fela e ka se thuse batho ba le gore ga bana letseno le le tsepameng.

Ba tsaya tsiya thata dipampiri tse tshwantseng go tlatswa gore ba kgone go gofa karata ya sekoloto, ka hisetori ya gago.

O kgona go dirisa madi mme o sena o ne, go rayang gore o tla patela morago ga o kry-a madi, kore fa o ka kry-a madi bone setse ba ipatele, bagoga teng mo mading a o tla kry-ang, mme ke se se le gore se molemo thata gonne o fitlhele o tlhoka madi ka a letsatsi le rileng mme o sena one teng ga banka ya gago.

Ke itse overdraft facility. Ke itse gape le karata ya sekoloto, e ngwe gape le go adima madi a a rileng mme fa o a busa ga wa buse a a tla patelwa ke a mangwe, fa go ntse jana di newa thata batho bao ba bereka.